Indlela endinokuthi ndibonise ngayo intlonipho ngokwesinxibo sam kukuqinisekisa ukuba isinxibo sam asivezi ndawo ezingafanelekanga ukuba zivele kwaye sisinxibo esifanelekileyo somfazi. Ukuba ndinxiba ilokhwe, ndinxibe ilokhwe ephela emaqatheni. Ukuba yibhlukhwe, ndiqinisekise ukuba yibhlukhwe nayo ende engavezi mathanga kwaye engabonakalisi ziindawo ezingafanelekanga kuvela kwabanye abantu.

Kaloku apha kwaXhosa sinezinto esithi sizenze ezibonakalisa intlonipho. Ukothula umnqwazi xa uthetha nomntu okanye xa ungena endlini yenye ke yezo zinto sithi sizenze ukubonakalisa intlonipho kuloo ndawo singena kuyo okanye kuloo mntu sithetha naye. Ukuze ke nawe ubonakale njengomntu ohlonipha isiko lesiXhosa, ibalulekile ukuba nawe ulandele iindlela esizenza ngayo izinto nathi.

Ngokokuqaphelela kwam nokuqwalasela kwam isinxibo sale mihla asinafuthe lungako kwisinxibo sesiNtu sootata abangamaXhosa. Akukho nto inyusa ishiya kwaye akukho nto yothusayo. Isinxibo sootata abangamaXhosa sisafana kwixesha lamandulo nakwixesha lanamhla.

Xa ndiqaphela iimpahla ezinxitywa ngoomama kule mihla siphila kuyo, noko ndingafane ndithi likhona ufuthe oluthile kwisinxibo sesiNtu soomama abangamaXhosa. Nangona ukuthi ndibandakanye kanye kanye zeziphi na iimpahla abathi bazichonge bazitshintshe kwezi mpahla zesiNtu, zikhona iimpahla abathi bazichonge kwaye bazame ukuzitshintsha zifane neempahla ezinxitywa kule mihla.

Kumcimbi ofana nomgidi njengamntu ungenalwazi lukhulu kwaye luphangaleleyo ngesinxibo sesiNtu, ndicinga ukuba ndingazibhaqa ndinxibe into efana nehempe mhlawumbi okanye ibhlukhwe eneempawu nemisiko ebonakalisa iimpawu nemisiko zakwaXhosa. Kwaye ndingafane ndikhangele noba yinto endinokuthi ndiyithwale efana nekepusi ukuze ndibe ngumntu obonakalisa imbeko kuba kaloku indoda iyathwala.

Ngokolwazi lwam nangona ndingenasiqinisekiso, ndicinga ukuba ibhinqa elitshatileyo liye lidingeke ukuba linxibe iimpahla ezinjengamadakhi kwaye lithwale entloko ukuze libonakalise intlonipho. Xa ndicinga intombi engatshatanga akudingekanga ukuba noko ingade ithwale entloko, kodwa ke iye ifaneleke ukuba inxibe noko iimpahla ezifanelekileyo.

Ndicinga mna ukuba, nyhani iindlela zaseNtshona zinegalelo kakhulu kwindlela esinxiba ngayo emicimbini. Kwaye ke mna ngokokubona kwam indlela yokunxiba ekulungeleyo kwamabhinqa emcimbini yindlela eqinisekisa ukuba iingalo namabele aziveli. Iimpahla eziveza ezo ndawo ziimpahla othi naxa uqaphela ubone ukuba noko ugalelo lwaseNtshona lukhona.